Into engiyibona ingenziwa uhulumeni for abantu asebekhulile njengezalukwazi namakhekhe especially la bantu abahlala eyindaweni zasemakhaya, oyithola ukuthi zikude nemitholampilo, zikude nasey'bhedlela so, kugcine kuphoqe ukuthi umuntu ugcine mhlambe engayi esibhedlela ngesikhathi la kufanele khona ayolanda i-treatment yakhe. So, ngicabanga ukuthi uhulumeni bangahamba bayothatha isibalo sabantu asebekhulile abangenawo amandla ukuthi bafike emtholampilo, and then uhulumeni akhiphe i-mobile clinic ile esiyibiza ngokuthi imoto encane yase-klinikhi esuke iphethe yonke imishanguzo yogogo. Ugogo nomkhulu angaya esibhedlela noma eklinikhi ngoba mhlambe kukhona oku-serious okudinga odokotela.

Imizwa ebuye ingifikele ngesikhathi mengifika emtholampilo ngithola ukuthi odokotela abanele noma bayashoda, kuyaba khona nokucasuka okuncane koda futhi ngiphinde ngizwelane nabo odokotela nonesi basemtholampilo. So, ngesikhathi ngisalindile ngiyazama ukuthi ngehlise umoya khozi ekugcineni usizo ngisuke ngiludinga so, ukwehlisa umoya, ngibekezele up until kuze kube isikhathi sami sokuthi ngibone udokotela.

Kubalulekile ukuthi abantu baqale bafundiswe ngesifo sofuba nanokuthi umuntu menesifa sofuba akahlali nayinoma ubani so, kubalulekile ukuthi ekhaya noma abantu ahleli nabo eningini. Umuntu osuke enesifo sofuba isikhathi esiningi bavame ukuthi bahlaliswe bodwa abahlanganiswa nabantu abangenaso isifa sofuba ngoba siyathelelana, as much as kuba buhlungu ukubona umuntu engathi uyidinga sithebeni noma udla yedwa ebhodweni lakhe but sisuke sivikela nabanye abantu. So, kubalulekile ukuthi bageze izandla bangathinti nanoma yini up until umuntu aze abe-right.

Ngiyacabanga izinyathelo ezingathatha ukuthi kuqeqeshwe abantu zasemakhaya ukuze bezokwazi ukuthi basize emtholampilo, naseklinikhi naseyibhedlela for ukuthi babe kube khona ama-short courses abazobenzisa wona bebafundisa ngomsebenzi. Ngenxa yokuthi iyikole lezi zamabanga aphezulu nakomanyuvesi ziyabiza and uthole ukuthi abantu basemakhaya abanayo leyo mali so, kungancono ukuthi ohulumeni uzama usiza ekuthenini benzenjani? Bazame ukuthi babenzele ama-short courses amahhala la umuntu ezofundiswa khona ngomsebenzi.

Izinkundla zokuxhumana ukuze zikwazi ukuthi zigweme le ndaba yokuthi kusabalaliswe amanga noma izindaba ezingadukisa abantu, kungancono ukuthi kube khona indlela noma kube khona ama-group abazama ukuthi bawa-create-e, especially bona futhi abaka-health. Bangazama mhlambe ukuthi babe khona nomuntu ozokhona ukuthi ozonaka lelo page lelo ukuze lizokwazi ukuthi kuxhumaniswane nabantu base bathole i-information e-right ayi eyangamanga. Ngenxa yokuthi vele isikhathi esiningi manje abantu bagxile kakhulu kwizinkundla zokuxhumana akusafani nakuqala so, kungancono ukuthi kube khona indlela noma kube khona ama-page abazowakha bakhone ukuthi banikeze abantu i-information e-right. And then labo bantu bazobe sebeyayisenda-ke beyisendela kwabanye abantu.

Kubalulekile ukuthi abantu baqeqeshwe mayelana nobuthi nangendlela engasizwa ekutheni kuqedwe ngayo ubuthi, ubuthi especially lobu othola ukuthi obobubi so, akhona amakhambi esiZulu. Ngoba ungahamba uye emtholampilo uthole ukuthi abanayo mhlawumbe into bangakusiza ngayo ngobuthi but uma uhamba uya emuntwini wesiZulu. Umuntu wesiZulu ukunikeza amakhambi ahlukahlukene azokusiza ekutheni abulale leyo phoyizeni osuke uwuphuziswe noma osuke uwunikeziwe, kulowo muthi loyo osuke uwutholile. So, kubalulekile ukuthi abantu bazi ukuthi iyona yiphi iminyango abazongqongqoza kuyona mewukuthi bazithola sesimeni ukuthi umuntu uthole uphuze ubuthi.

Kubantu besilisa ngingagxila ekabafundisenini ngokuzinakekela nokuzithanda, nokuthi bazi abantu besilisa ukuthi kuyagezwa umunyango awudingi ukuthi uze ugeze ngale zinto ezibizayo cha, amanzi nje nensipho iyonanto ebalulekile leyo. Nanokuthi-ke uma uwumuntu wesilisa kubalulekile ukuthi uzinakekele ungahambi ukubandakanya nayinoma ubani mekuyiwa ngasocansini ngoba ucansi into ebaluleke. Manje abantu indlela abalisebenzisa ngayo balisebenzisa ngezindlela ezi-wrong-i and ugcina usubona ukuthi ubona ukuthi umuntu liphelile iksasa lakhe ngenxa yocansi nje.

Lesi simo sowesifazane oshonelwe usana lwakhe ngesikhathi eyobeletha esibhedlela ngenxa yokunganakeleki, kungiphatha kabi ngenxa yokuthi ngiyabazi ubuhlungu umuntu adlula kubona meletha umuntu emhlabeni. So uyacabanga uzwe iyinhlungu, uzwe iyinhlungu koda ujike ungaphumi nangane esibhedlela so, kubalulekile ukuthi eyibhedlela nasemtholampilo banakekela bantu uma bekhulelwe. Kungizwisa nje ubuhlungu kakhulu.